Ebaleni ngingayibeka ngokuthi, kungafanele ukuthi into yezingane zokudlala ukuze zijabule, ngiyakhela khona ebaleni. Kanti epaki zikhona izinto zokudlala, kodwa ngingayithatha sihambe ngiphinde futhi sibuye nazo. Zonke lezidingo noma lezi zinto zokusebenza eyincane yizojabulisa izingane.

Owami umbono muhle kakhulu. Vele kufanele zenze kanjalo, ezimidlalo zibe impoqo ezikoleni ngokuba zenza njalo kuzovundululwa amakhono amaningi. Kuphinde futhi kwenze ukuthi kube lula kubaphathi bezemidlalo uma befuna abadlali abazohamba bayosimela kwamanye amazwe, ezindaweni ezihlukahlukene kanye kanye nathi la eNingizimu Afrika. Ukuthi zikwazi ukuthi siqophisane noma siqhudelana nezinye iyikole, iyizifundazwe, kanye namanye amazwe aphesheya kwezilwandle. Muhle impela.

Yebo, impela umdlalo nje ebuntwaneni bami engangiwuthanda nje kakhulu, ngingasho ukuthi ibhola lezinyawo. Eyi, ngangazizwa impela ngibalulekile ngaleso sikhathi ngoba esasidlala nabo ibhola babenze bangilandele ekhaya, ngiyhlalele. Ngibona ukuthi shuthi ngiyisilomo, la ebholeni lezinyawo, ngangazizwa ngijabule kakhulu.

Impela ukuxhumana noma ziyakukhuthaza ukuxhumana okuhle phakathi kwabafundi, ngoba imidlalo esingasho ukuthi yi-inthanethi online gaming, ihlanganisa bona abafundi ngoba bahlala ndawonye, badlale, bagcine futhi sebesizana bona. Bafike baxabane bodwa uma sebedlala umdlalo wakwi-inthanethi, baphinde futhi bazwane. Zikhuthaza kanjalo ukuthi abafundi kuxhumane.

Izikole, into ezingayenza. Okokuqala, ukukhipha imiklomelo ehlukahlukene yezemidlalo engaphakathi ezikoleni. Baphinde futhi badlale nezinye zeyingane eyifunda kwezinye izikole. Imiklomelo iphinde futhi ibe khona, ukukhuthaza abafundi. Kanye futhi nokwenza izinto ezibizwa njengokuthi i-counseling-i ngolimi lesiNgisi, ukuze abafundi babe nomdlandla ekugandeni imidlalo yase sikoleni ngaphakathi.

Ngicabanga ukuthi imtshalo yendabuko angeke iphile, esikhathini sobuchwepheshe. Kukhona ubungozi bokulahlekelwa ngoba ubucwebeshe esikhathini samanje ibona osebuhamba phambili futhi bushintsha yonke izinto ezenzakalayo. Ngingasho nje ukuthi, ucwepheshe ibona manje ebuphethe izwe, ngoba siphila ngaphansi kwabo. Kanti imidlalo le, asizayidlali kahle ngenxa yokuthi sekungenelela ezobuchwepheshe. Ukuhamba kwesikhathi izolahlekelwa.

Izeluleko enginganika abantu nje abasha, abasebenzisa iyinkundla zokuxhumana, ukuthi bazisebenzise ngendlela efanele. Bangathukani ezinkundleni zokuxhumana, babizane ngamagama, bangayenzi ubugebengu, nalabo abenza ubugebengu babuyeke ngoba kuheha abantu. Kugcine sekuphuma izinto ezimbi, sekushona abantu ngenxa yokusebenzisa kabi iyindawo ezoxhumana. Inkundla yezoxhumana seyaphenduka usizi nezinyembezi ngenxa yokuthi abantu basebenzisa yona ukuze babulalana.